Into yokuthoma kufanele ngihlolisise isimo ngombana ukuhlolisisa kuzonginika umbono ocacile ngokuthi yini engiyidingako nokuthi ngingathoma kuphi ngemva kwalokho ngizozama ukuthola usizo. Lokhu kungabadakanya ukuqhumana nezehlangano zikarhulumende ezingakwazi ukungisiza ngokweziimali noma kwezinye izindlela. Ngaphezu kwalokho ngingaqhumana nabanye abalimi emphakathini wami.

Ukutjala isivuno esikhulu kungaba yikinga uma ungakalungiselela kuhle. Utjala amabele nekoroyi emahagere aziinkulungwana ezilitjhumi. Kungaba yinto ekulu futhi kudinga ukuhlela nokucabangisisa kungabi khona kwabathengi kungadala izinto ezinengi khulu.

Hlangana imihlobo le emibili isiphila esithengwa khulu ngilesi esibovu ngombana isiphila esibovu senza intwezinengi kufana nokudla kweenkukhu.

ISewula Afrika ingakhuphula imikhiqizo yayo ngekoroyi ukuphazamiseka kwezinto ezithunyelwa kwamanye amazwe kukhuphule khulu amanani.

Awa, akhange ngibone ipuphu yesiphila esibovu esitolo esikhathini esinengi ngibona ipuphu yesiphila esimhlophe.

Iinarha engazama bona ngirhwebelane nazo ngingathoma nge-Mozambique nofana i-Zimbabwe.

Ngingatjho bonyana liqiniso ngombana ipuphu enengi yamabele ithandwa khulu babantu abakerega e-ZCC kodwana angengathi abantu be-Gauteng ngibo abangayithengiko ipuphu nabo bangakghona ukuyithenga leyo puphu yamabele.

Into engingayenza ngingazama bonyana ngithenge iintanka zamanzi bonyana ngikghone ukunisela ngayo.

Awa, angeze kwaba namatjhuguluko emnothweni ngombana singahlala sitlhaga begodu umnotho ungabaphasi khulu singahlala singabi nokudla.

Ngingalandela imigomo nemibandela ngathoma ngokuya eentolo ngizwe bonyana singavumelana ngemali engiyobe ngithengise ngayo.

Ngingakhamba eentolo ezikhulu ngiyokufuna khona iimbewu.

Ngingaya emaplasini lapho khona kunamasimu amakhulu khona.

Ngisutha ngesiphila esisodwa begodu ngigcwale nomoya ngisuthe nti.

Ekhaya ama-avocado akafumaneki kodwana isihlahla sama-avocado sikhona.

Into eyenza bonyana zingamithi kukobanyana azitholi ukudla okwaneleko nofana okungafaneleko nofana zitholakala zigula khulu.

Awa, inyama elungileko ngiyo ethatha iminyaka emine ngombana ngiyo enenyama enengi khulu begodi ikulindele bonyana ingahlatjwa.

Iye, ingaba nobungozi ngombana ungathola bonyana idle i-poison.

Enye engingazipha zona ngingazipha utjani.

Ngombana bayithoma bayihlanzisise begodu bayenza ibe-fresh.

Iye, inyama yakhona ingaba nepilo ngombana ithome emtjhinini.

Awa, lelo akusilo iqiniso ngombana woke umuntu uyakwazi ukuhlaba ikomo.

Iye, kuqakathekile bonyana uzihlukanisele ngombana ungakwazi bonyana le yikomo enjani nofana idege kangakanani.

Lapho bangazithenga khulu khona kukwaNdebele.

Angeze bathengisela muntu ngombana kusuke kusale amathambo.

Awa, inyama yekomo angeze ihlatjwe idiniwe ngombana isuke igazi libila emzimbeni wekomo.

Iye, zidla ngokwaneleko.

Iye, kulungile ukuthi zingathola ukudla nazo okunepilo.

Ingombana idla ukudla okufaneleko ingakho izele amafutha khulu.

Awa, omunye nomunye umhlobo kufuze ube ndawonye.

Awa, angeze kwaba nomehluko ziyafana zoke.

Indlela engcono kukuthi uyozivulela ngombana zingakghona ukuthola ukudla okwaneleko.

Ngingazama ukuzithengisela yona ngibone abantu ukuthi bayakuthabela bonyana ngingayithengisa inyamami na.

Ngingathoma ngingasazithengisi ngombana ziphathisa abantu indeni.

Awa, ngingabatjela balinde amalanga ngifake isihlahla somkhaza.

Kumele ngisize ngedibhu ukudlula iinyanga ezintathu.

Umango uyafana kizo aziyi ngamazinga wokutjhisa.

Awa, akusiso isikhathi esilungileko isikhathi esilungileko kungaba yiinyanga ezilitjhumi.

Awa, lokho angeze kwabangela bona zonde.

Awa, azizwi ubuhlungu ngibona kuyafana nokusengwa ngomtjhini.

Ikunzi eyodwa ayikwazi ukuphatha ukuletha ezinye iinkunzi ukuze zisebenze ukubuya kwezinye iinkunzi kuzokwenza kube nekghono lokukhipha imithombo eyaneleko.

Benzela bonyana zingalahleki begodi bazithole lula.

Iye, abahlali bemaplazini banelwazi elaneleko khulu.

Bayiraga buthaba khulu begodu ibanzima ngendaba yokungabi namanzi, nezomiso ziba sikhulukhulu.

Abalimu bangasiza ngokuthi babe babe namasimu nokuthi batjale.

Awa, abazuzi ngokulingana ngombana abanye bangaphambili, ngokuthi benze izinto ngaphambilini.

Iye, iinkomo zetjiwa khulu, ngombana abalusi nabayokulusa iinkomo kugcine kube nabalelesi abeba iinkomo bese bazithengisela abantu.

Bayenzela ukuthi inganuki begodi ingaboli msinyana.

Awa, akukho engikusolako, utjwala besintu bunepilo khulu kunalobu obunye.

Ngombana iinkukhu yifuyo ejwayeleke khulu begodu abantu bayithanda khulu.

Unobangela wokuthi ikukhu ibize khulu, ukuthi ukuthi itlhayela kukudla kwayo ukudla kweenkukhu akutholakali lula.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima nangabe urhulumende ubasiza ngeemali nokhunye, ngombana esikhathini sanje imiberego ayikho.

Ifuyo icakatheke khulu, ngombana ngiyo eletha ukudla.

Ngombana ifuyo yemakhaya ayithandwa khulu ukugula.

Iye, banelungelo kobana bayokuphahla, ngombana isithunzi nofana umoya suke usele lapho.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa.

Mina into engingayenza, bengingathengisa inyama yemvu.

Umsebenzi wamabele ukuthi uvune, wenze ngawo ipuphu begodu uyithengise.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe nge-iri, ngombana umsebenzi wakhona mkhulu begodi unzima.

Unikelwa khulu abomma ngokwaneleko, ngombana abomma ngibo khulu abazimiseleko.

Bakhulisa umnotho ngokuthi bavune isiphila, nabaceda ukuvuna isiphila bagayise sona, ukuze bathole ipuphu bese baceda ukuyithengisa.

Akafumaneki ngombana asikarhabi ukuvuna.

Amadamu asiza iinlwane ngokuthi zingawomi.

Awa, akafundelwa kuya ngekghono lakho kuthi wena uwazi njani.

Fuze alawulwe mNyango wabaSebenzi.

kubangelwa kuthi ukungasebenzi kwabantu begodi eyenza ukuthi bathengise izimvu khulu, ukuthi imvu ibiza imali enengi khulu.

Ngombana iimphila abazitjalako azifani zihlukile, ezinye ungazithola zinone khulu ezinye ungazithola zingakanoni.

Iye, amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu, ngombana angayenza neentjalo zibe zihle khulu.

atjhiye umonakalo omumbi khulu kusomaplasi.

Iye, ngingakufundela khulu ngombana ngifuna ulwazi.

Iye, anele amahlelo enziwe ekuthuthukiseni abomma nelutjha.

Iye, anele amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu ephasini.

Icakatheke ngokuthi asikhombise ngento esingayaziko, ukuthi le isifundisa ukuthini.

Ngingazipha utjani nofana iinhlanga zesiphila.

Irude, mnawa, yimbuya, ispinashi, mrorho wamathanga.

Ngingabatjela ukuthi kwezolimo kucakatheke khulu, ngombana ngikho ekuletha ukudla.

Bangathuthukiswa ngokuthi bafunde begodu ngokuzimisela.

Ngingatjho bonyana baphila ngobujamo obungaphezu kwamandlabo.

Balisabela ukuthi liphathisana indeni.

Ngingabathengela ifuyo yeenkukhu.

Kungaba nomthelela omumbi khulu emphakathini.

Ncono khulu begodu uphasi ukwetjiwa kwezimvu.

Angicabangi bonyana bekazipha ilifti, ngicabanga bonyana bekathole ithuba lokuthi ayozithengisa.

Ekadeni bebakha amanzi ngemfuleni.

Isikhumba sekomo siyanekwa, ukuze singaboli.

Lokho kungayenzeka bonyana abantu bangasazilawuli.

Awa, angeze yenzeke into enjalo, kungagcwala amapholisa amanengi khulu.

Kuhlatjwa nakunenyama efunekako kwaphela.

Iye, ayihlubeki ngamanzi amakhaza ngombana suke icinile.

Alisizo emphakathini lokha nawangekho amanzi.

Ikhabe sithelo esilijuzi, esinombala ohlaza nobovu.

Ikhokhonadi isithelo esi-brown esinokumhlophe ngaphakathi.

Ikiwi isithelo esi-brown esinokuhlaza ngaphakathi.

Ilamule isithelo esinombala o-orange ngaphandle nangaphakathi.

Peregisi isithelo esinombala ohlaza no-orentji ngaphandle nangaphakathi.

Iwathintha kuhle khulu begodi ngokuzimisela.

Ispinatjhi mhlobo ohlaza satjani.

Sinepilo begodi sithabulula umzimba womuntu.

Itamati sithelo esibovu.

Uthenga imbewu yakhona uyitjale.

I-vitamin A ne-C zizakhamzimba emzimbeni womuntu.

Kusiza ngokuthi ube nesikhumba esihle.

Mrorho ziinthelo ezizakhamzimba.

Yihlabathi ebovu eyenza ukuthi urorho ube mihle.

Umengu isithelo esihlaza.

kulapho kwenzwa khona iinthelo.

Isomiso kulokha kutlhogeka kwamanzi.

Zimila msinyana begodu ziba sikhulukhulu.

Iinthelo zizakhamzimba.

Ibhanana sithelo esi-yellow.

nokudla.

Lenza ngokuthi abhale amaphepha eendaweni ezihlukahlukaneko.

Ayiletha ngokuthi afake ama-post eenkundleni zokuthintana.

Ilimala ngokuthi ingatholi ukudla okwaneleko begodi ilimala ngokuthi ingatholi namanzi aneleko.

Ikamiso yokuhlinza ikomo esilarheni ayibi neengazi ezinengi, le yesintu iba neengazi ezinengi.

Awa, iindawo zemaplazini kufanele zithole iinsiza kumasipala.

Awa, aziwanelisi.